Ukusitima ave kusiza ngoba usuke uhogele amakhambi emzimbeni, uwafaka phakathi emzimbeni. Awugcini phela ngokwawaphuza aye endaweni eyodwa, kepha uma usitima, usitima umzimba wonke. Amakhambi siwahogela ngamakhala, kuhlakazeka yonke i-bacteria engene ngamakhala esiyihogelile. Kuphinde futhi kungene la esifubeni, kuhlakaze konke okula esifubeni okungasenza ukuthi sikhwehlele.

Abasebenzi bezempilo abangakwenza, ukuthi behloniphe umuntu ozayo kubo ngezinqumo zakhe, futhi bengamuxwayi. Uma eza kubo, bamunike usizo olufanele, kepha bangaxwayi lutho, izinqumo akade ezithathile ngaphambilini.

Abantu bangazivikela ngezindlela eziningi ekuthelelekeni nge-TB. Okunye abangakwenza ukuthi, befake izamfonyo njalo uma bephuma bebandakanyeka nabanye abantu, phinde futhi njalo uma beqala bezwa ngathi bayakhwehlela, noma kukhona okushintshayo emzimbeni, behambe beye emtholampilo. Baphinde futhi bejwayele ukuthi besitime, ngamakhambi.

Sifice ingozi enyantisayo impela. Siyaye simemezele njalo nasemsakazweni ukuthi abantu mabashayele ngokucophelela. Lana sifice izimoto ezimbili, itekisi, kanye nemoto encane, i-Etios, zishayisane. Iteksi ibithi iyasika iyongena phambi kwe-Etios, yabe isiphelelwe yindawo yabe isiphaphalaza iphuma, kanti ne-Etios ibiyilandela ngemuva. Ngenhlanhla kodwa, akekho olimalile kulengozi. Kepha zona izimoto zilimele kakhulu.

ngokuthi awathathe amaphilisi akhe e-depression, ngoba azomsiza kakhulu. Kanti futhi azomsiza ukuthi azizwe naye engcono, ngoba ngiyacabanga ukuthi akasathandi ukuzizwa ngale ndlela azizwa ngayo. Kuzomsiza for futhi nokuthi azizwe ekhuthazeka naye, ukuthi aphile abe ngumuntu aphinde azame futhi, ngoba i-depression iyaliqeda uthando lokuphila isikhathi esiningi. Phinde ngazise futhi ukuthi nami ngizomeseka noma inini lapho edinga ukuthi ngimkhumbuze khona ukuthatha imaphilisi akhe, ngizobe ngikhona. Kanti futhi ukuze aphume kwi-depression yakhe, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi uma engidinga ngizobe ngikhona, kanti futhi akekho yedwa kulolu hambo, sonke sake sadlula khona, kuyaphileka.

Kuyenzeka ukuthi, kuke kwenzeka ukuthi kube nengane ebanjwa isifuba esikoleni, yaquleka. Kwaphuthunywa, kwaphuthunywa, kwatholakala ukuthi i-ambulensi ayikho eduzane. Kwaphoqeleka ukuthi senze i-CPR, okufana nosizo lokuqala oluyisisekelo kwabafundi. Ngabe sengiyenza, ngoba ngangazi ukuthi umfundi une-asthma. Ngenhlanhla ngayenza i-CPR, yamsiza, waphaphama. Yathi ifika vele ne ambulensi, wayesephaphame, wabe sethathwa eya esibhedlela. Ukube ngangiyenzanga i-CPR, mhlampe kukhulu asasiyakubona.

Uhulumeni angakwenza, ukuthi asicacisele ukuthi impela, njengoba sesejovile sesizovikeleka kwi-COVID-19. Kanti futhi uma sesijove sonke, asezokwehla namazinga abantu abahambayo emhlabeni. Phinde futhi asicacisele ukuthi iziphi izimpawu ekumele sizigade kakhulu uma sizisola ukuthi sinayo i-COVID-19. Kanti futhi yiziphi izinto, noma izithako esingazithatha ekhaya engasivikela ku-COVID-19, ukuze kudambise ukubhebhetheka kwayo.

Engingamtshela kona umngani wami, ukuthi angakholwa yonke into ayibona ezinkundleni zokuxhumana, ngoba ayihlezi iyiqiniso. Kanti futhi esingakwenza thina ukuze siqiniseke ukuthi i-COVID-19, ayisitholi, yize sesiyithathile ibhusta, ukuthi sidle ukudla okunempilo, sizivocavoce, siphinde sigweme ukungafiki izimfonyo noma sihamba phambi kwabantu. Ngiphinde ngimkhuthaze futhi ukuthi asikho sodwa esikhathazekile, kepha yena akakholelwa ukuthi i-COVID-19 booster izosisiza.

Imikhankaso efana nalena, iyasiza kakhulu kubantu besifazane, kanye nabantu besilisa, ngoba yize kungenzeka ukuthi kukhulunywa nabantu besifazane, abantu besilisa nabo bazobona ukuthi, hawu, umdlavuza yinto ekhona kithi besifazane nakubo besilisa. Ngakho-ke i-Movember iyaqwashisa ukuthi njalo sithathe ithuba ukuthi sihambe siyazihlola emtholampilo ukubheka ukuthi engabe kuhamba kanjani, kwisinye.

Azikho ezikho izinsiza zokuthutha abantu abasebekhulile endaweni yangakithi, kepha zazikhona kuqala. Ezazijwayele ukuba khona, kwakuyibhasi elisuka eklinikhi ekuseni ngo-seven, liye emtholampilo, ngoba isikhathi esiningi uma wawubiza i-ambulensi yayingafiki ngoba kuyindawo yasemakhaya. Ngakho-ke khathi kusakhona izindlela zokuthutha abantu asebekhulile, babebaningi ababethola usizo. Wogulayo nolanda amaphilisi, bonke babephathwa ngendlela efanayo, futhi babephila impilo ende kakhulu abantu abadala.